Ka Setswana, go aparwa di aparo tsa Setswana tse di dirilweng ka letlalo. Mme go fetogile thata ga ntse di ngwaga ntse di feta, gona jaanong di aparo tsa setso di kgona go diriwa ka diulu, di kgona go diriwa ka letsela, di kgona go diriwa ka dikobo.

Di aparo tsa setso di ka kgona go apariwa, ebile gona jaanong go go ntsi thata kwa e leng gore kwa di khonferenseng o ka fitlhela batho ba setso ba di apere ebile ba ikgantsha ka setso sa bone.

Moaparo wa setso wa basadi o ke naganang gore o montle ke toise. Ke rata letsela la teng, ke rata ka mokgwa o ba ikgatlhang ka ona ga ba o apere, ke rata le dituku tsa bona le manyena a bone ga ba apere.

Nako ya gona jaanong, ga e sa tlhole e tshwana le nako ya kgale. Go thoma fa re amogela ditso tsa dinaga tse di kwa ntle, gore di tle mo nageng ya rona, ke gona ga re thoma re itse gore phetogo e tla thoma e nna teng. Mme setso sa rona kgotsa diaparo tsa setso sa rona, mo nageng ya rona ga di na bothata. Bothata e nnile go amogela ditso tsa di naga tse di ko ntle go tla ka me bono ya bona le di pono tsa bona ka setso sa bona, ra di amogela gore di tle di kgona go fetola menagano ya rona ka setso sa rona.

Mmala wa diaparo kgotsa go ikgabisa ka dilwana, le tsona manyena le fešene e motho a tla be apere ka yone, go kgona go bontsha gore ke wa setso se se feng kana wa apere diaparo tsa setso se se feng. Setso sa Setswana, Sesotho ba apara diaparo tse di setlha tse di didimetseng ka mmala, mme tsa mmala e rasang e tshwanang le ba Pedi, ba Venda le ba Tsonga. O kgona go itse o kgona go farologantsha gore e-e fa ke setso se se rileng ebile bale ke ba setso se se rileng.

Fa mosadi a sena go nyalwa, o tshwanetse go apara diaparo tse di mo thibang. Di bontsha, batho ba bangwe gore ba kgone go itse gore ke mosadi wa motho ebile o tserwe. Ga a tshwanna go apara diaparo tse di bontshang matsele, ga a tshwanna go apara diaparo tse di bontshang dirope, ka gore jaanong o tserwe ke mme wa lapa.

Diaparo go le gontsi tsa setso tsa setswana di dirwa ka letlalo la dikgomo, di ne di diriwa jalo kgale. Pele ga nako e ntšha e gonne ene e re fa ba fetsa go tlhaba dikgomo, ba dirisa o ne matlalo a go dira diaparo fa ba ne ba itse ba itse ka matsela le dilo tse dingwe. Gona jaanong go kgona go diriwa diaparo tsa setso ka di hulu le ka matsela. Diaparo tse dingwe tsa setso tse ke di itseng ke tshega. Makgabe le letoi

Go apara diaparo tsa setso kana tsa segompieno, go bontsha kgolagano mo basading, kgolagano ya setso sa bona le bo bona. Ka di nako tse dintsi mo ditirong jaaka tsa manyalo kgotsa ditiro tsa setso, o fitlhela basadi ba apere mesese e tshwanang le dikhiba, basadi ba apere mesese e tshwanang le letsela la seshweshwe. Go bontsha gore ba santse ba rata setso sa bona ebile ba bontsha le moudi o ba tswang ko go ona.

Moaparo le fešene tsa segompieno, di a bontsha gore diaparo tsa setso di ka tshela mmogo le fešhene. Ka gonne ke dilo tse pedi tse di farologaneng, mme fešhene e di tshwaragantse gore e nne selo se le sengwe. Re kgona go bona mesese ya segompieno e rukilwe ka matsela a tshwanang le seshweshwe ba dirisa dikobo tsa setso. Go dira diaparo tsa segompieno, ebile bontsi ba di rata ebile di a rekiwa.

Basadi ba le bantsi ba rata go apara diaparo tse di nang le sengwe se se bontshang setso. A e ka nna sa bona kgotsa mme ba rata go golaganya setso se bona le fešhene ya bona. Setso se na le tlhotlheletso e e rileng mo diaparong tse basadi ba aparang kgotsa moaparo ya bona.